Tshika ku nghena eka epu ya bangi ku ringana nkarhi cinca password in brackets password na tlhela pin, vhika swiendlo leswi eka bangi vitana nomboro ya mutswari va bangi customer care hi ku hatlisa u va byela leswaku ku ni xi rhanganyeto xo nghena eka akhawunti ya wena tivisa bank bangi leswaku xitirhisiwa lexi nga riki ra wena xi xi ringete ku nghena languta leswi endliweke eka akhawunti pfala app kumbe u reinstall.

Ina, ku pfumaleka ka mhaka ya swilo yo swi hakela loko u nga tirhi u pfumaleriwile hi ku hlayiseka leswaku u ta kota ku hakela swiendlakalo swa xikweleti nkarhi na nkarhi ku engetela khombo ro tsandzeka hi le kusuhi ku onha mbuyelo wa wena wa le nkarhi lowu lowu taka swikweleti swi nga endli leswaku u endla swiboho swo biha.

Rungula ra nkoka ra munhu, u dyiwe nawu na nkarhi muni ku sungula ku amukela mali ya mpfuneto xana u tshama kwihi xana u amukela mali ya mpfuneto hi ndlela yihi, ku tirhisa mali ya tiselulafoni xana a wu tirhisa yini mali lowu lowu u u kumaka hi tiselulafoni xana u kota ku tirhisa mali ya tiselulafoni ku xava swakudya swiambalo kumbe swin'wana.

Malungana ni maxaka ya akhawunti hi yi maxaka ya akhawunti leyi yi nga na yona e ABSA i yini akhawunti leyi fanelekaka i fanelekeka i fanelekaka ngopfu eka munhu loyi a nga na ntirho xana mi ni akhawunti leyi nga pfuliwa hi ku olova hi mali yitsongo.

Mbuyelo wa ntshuxo xana akhawunti yin'wana ya ku hlayisa mali yi nyika ntshuxo wa swi ngani. Xana ntshuxo wo hlayisa nkarhi muni, xana ntshuxo wu cinca hi ku ya hi mali leyi yi hlayisiweke.

Swikweleti swa swichudeni leswi olove ku sukuma capitec yi tirhisana na Fundi ku nyika machudeni swikweleti swo rihisela, miholo ya swikolo tibuku ku tshama mahanyelo ya siku na siku ku olova ka xikombelo machudeni a nga endla xikombelo online kumbe hi tinaku hinkwato.

Ku lava ku hlayisa swikombiso swa vutomi ku sungula bindzu switlangukuva swo tshwuka leswi nga languteriwangiki ku dyondza ku xava swilo swo tika ku pfuna ndyangu ku lulamisa xikweleti xa n'wina.

Swipfuno swa ku hakela baluni hakelo yo lahlekeriwa ha yona hi n'hweti na n'hweti yi hunguteka u hakela xiphemu xitsongo hi n'hweti leswi endlaka leswaku u ta kota ku humelela hi timali ta wena ta nkarhi na nkarhi u kota ku fikelela movha lowu u nga ta wu fikelela handle ka baluni. Ku antswa eka ku lomba swin'wana leswi nga ni ntshuxo lowukulu.

Timali leti u faneleke ku hakela premium xana ku hakela ka n'hweti yi ka ngani xana u xana hakelo i fambelana na mali leyi u nga na yona xana ku ni maxaka yo hambana leyi u nga hlawulaka eka yona . Switirhisiwa swa pulani xana pulani yi katsa ku tshama exibedhlele vuvabyi byo byo nghenela hi ku hatlisa rihanyo ra siku na siku timbita ta nkarhi hinkwawo.

Teki xikweleti loko u nga ri na ntirho lowu u nga u nga wu tirhisekaka leswaku u ta swi kota ku hakela. Xikweleti xi nga ku tiseli maxangu lamakulu ku katsa ku lahlekeriwa hi swilo swa wena ku pfilunganyeka ka miehleketo naswona swi nga onha vuxaka bya wena ni ndyangu.

Tirhisa munhu wa nkoka tanihi mutirhisi wa ku tirhisa khadi ra SASSA ku teka mali eka ATM ku tirhisa tiwalete ta digital mobile money ku rhumela mali eka eka akhawunti ya wena ya bangi ku tirhisa nhlayiseko wa ntirho wa ndyangu.

lowunene security vanhu va nga hlaseriwa hi vakanganyisi hikuva swibalo swa PIN kumbe switirhisiwa swa akhawunti swi nga hi nga hi n'wini kumiwa hi munhu un'wana ku pfumala vutivi bya ndlela ya ku tirhisa yona van'wana a va swi tivi hi laha mobile banking tirhaka ha kona hikuva va nga va va nga swi dyondza kumbe u letiwa kahle.